Anikwazi kaloku maqabane ukundixelela loo nto kodwa mna kuzo zonke ezi nyanga bendinifakela imali kuye kulo mntu kufuneka iye kuye, ngoku xa kugalelelwa mna nineengxaki. Anikwazi ukundenzela loo nto. Lixesha lam eli, ndiyibekele izidingo le mali and ndiyayidinga ngoku. Anikwazi ukundixelela loo nto. Yizameni le mali maqabane.

I-inshorensi yenkampani yam inokugubungela wena nosapho lwakho, imoto yakho, ukulinyalelwa zizinto ozibhalise kule nkampani yethu ngokwelo xeshana lincinci.

Abantu abanintsi abathandi ukucinga ngokusweleka noba ukuswelekelwa lusapho lwabo. Ndiyacinga into okokubana yiloo nto ibenza bangathandi ukuvula umasingcwabane okanye balibale. Kuba babanamathemba okokubana le mpilo bayiphilayo basazawuqhubeka bayiphile for ixesha elide.

Ndiyacebisa into okokubana uqale ufumane iindlela zokuba unyuse i-credit score yakho. Laa nto yokokubana ungumsebenzi okanye uyiklayenti ebhatala kakuhle na okanye kwangexesha. Kufuneka ujonge ingeniso yakho yenyanga nenyanga ukuba iza kuwamela na amaxabiso ekufuneka uwakhuphile rhoqo ngenyanga ukuze ukwazi ukugcina eli khadi. Ingaba uzawulisebenzisa njani na? Liza kuncedisa into okokubana uze ulisebenzise rhoqo ngenyanga? Jonga nezo zinto.

Ubomi bam njengomntu ohlala ezilalini buzabalula xa ndikwazi ukuyithumela ngefowuni imali kuba kaloku ukuya kwezi dolophi kubiza imali. Ukanti xa ndikwazi ukuyithumela ngefowuni le mali, ndizawukwazi uba ndimthumelele umntana ngaphandle kokuba ndikhwele ndiye edolophini. Kuba ezinye izinto zalapha endlini ndizifumana kwezi shophu.

Eli lungiselelo liluncedo kuba iimali zakula mazwe azilingani. Ingancedisa into yokokubana ukwazi ukuthumela imali esuka kweli cala iya kusapho lakho olungaphaya. Izawubuya mhlawumbi seyinenzala ngaphezulu kuba kaloku ezi mali azilingani.

Le ndlela intsha izicuthe ngohlobo lokuba ndiyakwazi ngoku ukuba yonke laa mali ingenayo ndiyazi ukuba ndiyibhalela ibhajethi yokuba ndizawuyenza ntoni na ngaphandle kokuba ndithathe imali yokukhwela kwakulaa mali nokuba ndibhatale, ndibhatalele mna, ndibhatalele nokutya endiyokuthenga. Iyancedisa le ndlela ikhoyo ngoku.

Oomasingcwabane abafikeleleki kumntu wonke kuba kaloku abangathathi ntweni abakwazi ukuzibhatalela. Xa ungathathi ntweni yonke imali oyifumanayo uyisebenzisa ukuthenga ukutya nezinye izinto ozidingayo njengomntu. Ukuba ngoku aba masingcwabane bafune imali ebhatalwa rhoqo ngenyanga iba nzima kwaba bantu. Urhulumente makangenelele kuba aba bantu babhatalelwe rhoqo ngenyanga okanye abafakele imali yabo yesondlo eyahlukileyo kwabanye abantu ukuze bakwazi ukuzibhatalela nabo.

Ukuba bekunzima ukuwaqonda la mazwi bekuzaba buhlungu kuba kaloku ndiwunqwenela kakhulu le nto yokwandisa isivuno sam. Ngoku ukuba ndingaziqondi ezinye izinto izawundiphatha kakubi loo nto. Kuzawufuneka ngoku ndikhangele umntu onokundinceda. Umhlawumbi yonke le nto ifuna abantu abafundileyo kanti abantu abafunde ezolimo banqabile.